Dikgato tse di ikaegileng ka baagi jaaka mananeo a bogolwane ba motse, le tsone di na le seabe se se botlhokwa fa maloko a baagi a tlotlegang kgotsa baithaopi ba neelanang ka botsalano, thuso ka ditiro tsa letsatsi le letsatsi, le tshegetso ka ditlhokego tsa tlhokomelo ya boitekanelo. Mo godimo ga moo, gantsi go dirisiwa mekgwa ya setso e jaaka melemo ya ditlhare, tlhokomelo ya semoya le ditiro tsa setso go rotloetsa boitekanelo le seriti sa bagolo ba ba godileng. Mekgwa ga e ne le fela tshegetso e e mosola, mme gape e thusa gore somarela dikgonagalo tsa loago le boswa jwa setso jwa baagi, go netefatsa gore bagodi ba nna le botlhokwa le go tlotliwa mo setšhabeng.